Fokotsa kgaso ya carbon, dirisa energy e tlhabologang jaaka motlakase, kganya ya letsatsi, dirisa energy ka tshiamo. Tlhatlhobo ya ditshiamelo tsa energy mo malapeng le mo mafelong a dirisang energy thata, tlhatlhobo ya tshomarelo ya dimela, tlhola dimela le go dirisa ditshikelo tsa go tlhatlhoba tlhogo ya carbon. Fokotsa, dirisa gape le go fetola, fokotsa kgaso ya go dirisa di itshila, dirisa gape di tshila le go fetola di tshila.

A goreng ntsha matlalo a diphologolo? Ke mosola ofe o o tlileng go go tswela molemo mabapi le go ntsha diphologolo matlalo?

Go tlhoka tlhokomelo, go tlhoka tlhokomelo ya woo-u kgotsa ditlhale pele go rojwa. Go dirisa didiriswa tse di siameng, go dirisa ditiriso tse di siameng le tse di na leng kgatso e e kwa tlase. Go rojwa ka bonatla go rojwa wool-u kgotsa ditlhale ka bonatla le ka tshiamo. Go tlhoka tlhokomelo morago ga go rojwa, go tlhoka tlhokomelo ya wool-u kgotsa ditlhale morago ga go rojwa.

Kotsi ya go ja nama ya kgomo e e lwalang e ka go bakela matshwenyego le ditwatsi tse di rileng mo mmeleng jaaka di-bacteria le malwetse a a rileng, bogolo segolo mo bathong ba ba nang le tsamaiso ya mafoko e e kwa tlaisong.

Ditšhono le dikgwetlho tsa temothuo ya segompieno ke gore dilo di kgone go diragala ka bonako mo e leng gore thekenoloji e tlisitse segompieno sa rena gore dilo di be botoka mo temothuong ya segompieno, go feta didiriswa tse nne di dirisiwa mo malobeng.

Temothuo e potlana le ya go itshedisa e thusa thata mo ikonoming ya Aforika Borwa ke gore ka go nne dimela le ditlhare di rekiwa thata, segolo-golo mo nakong ya segompieno fa dijo di le mo maemong a e leng a ko godimo a madi.

Dirisa didiriswa tse di siameng, dirisa didiriswa tse di siameng le tse di na leng tatso e e kwa tlase. Tlhokomelo ya dijo, tlhokomelo ya dijo le go dirisa dijo tse di siameng. Kgato tsa tsamaiso ya dijo, kgato tsa tsamaiso tsa dijo le go dirisa dijo tse di siameng. Mathata a kwa godimo mo tikologong, ntshokuno ya temothuo e e ka baka mathata a kwa godimo mo tikologong le go fokotsa tlhokomelo ya tikologo. Kotsi ya botsogo, ntshokuno ya temothuo e ka baka kotsi ya botsogo le go fokotsa botsogo jwa batho.

Go dirisa dijo tsa mmu le go tlhatlhabola mmu ka dijo tsa mmu. Go tlhoka tlhokomelo ya mmu le go dirisa metsi ka tshiamo. Go dirisa di tshekamelo tsa mmu le go tlhabolola mmu ka ditshekegelo tsa mmu. Botsogo jwa mmu ke ka go botlhokwa thata mo go thuseng temothuo le go tlhola dijo. Go tlhoka botsogo jwa mmu go ka baka mathata a a kwa godimo mo temothuong le go fokotsa boleng jwa dijo.

Ditlamorago tsa ikonomi di ka nna le seabe se se kwa godimo mo bathong, ditlhopheng le mafelong. Ditlamorago tse di ka akaretsang kgolo ya ikonomi, ditlamorago tsa ikonomi di ka thusa go godisa ikonomi ya lefelo kgotsa lefatshe. Tlhokomelo ya ditiro, ditlamorago tsa ikonomi di ka thusa go tlhoka ditiro le go thusa batho go bona ditiro. Kgolo ya dikgwebo, ditlamorago tsa ikonomi di ka thusa go godisa kgwebo le go thusa batho go bona kgwebo. Ditlamorago tse di sa tlhagalegang, kotsi ya madi.

Seabe sa morogo mo mothong ke ga botlhokwa thata mo go thuseng go tlhola dijo le go fokotsa kotsi ya morogo. Morogo o ka nna le seabe se se kwa godimo mo mothong ka go thusa go tlhola dijo, morogo o ka thusa go tlhola dijo le go fokotsa kotsi ya tlala. Go thusa go tlhola botsogo, morogo o ka thusa go tlhola botsogo le go fokotsa kotsi ya malwetse. Go thusa go tlhola kgolo, morogo o ka thusa go tlhola kgolo le go fokotsa kotsi, go fokotsa kotsi ya marapo le kotsi ya mogopolo le kotsi ya kelello.

Tlhabololo ya bokgoni jwa bo mme le bašwa mo temothuong ke ge re ka buisana le masepala wa rona le morafe wa rona gore re tle re dire di porojeke tse di maleba go ka thusa bo mme le bašwa ka bokgoni gore ba tle ba ithutele tsela le tsela tse di ka thusang go tlhabolola kitso le go itse ga bona mo setšhabeng.

Ke ge go ka dirwa ka natla gore re tle re bontshe bokgoni morago ra tle re buisane le ba ba golwane ba ba itseng botoka go ne go rena, gore ba tle ba re thuse ka madi ba re thuse le ka bokgoni gore re tle re kopanye dikgwebo kgotsa re godise kgwebo go ya ko makala-kaleng.